ke palama sefofane ke ne ke palame sefofane se se tlogang mo Joburg se ya kwa Durban ke ne ke ikutlwa nkare nka tlhatsa ke utlwa tlhogo yaka e kopakopane.

Ee tota ke tiro yame go pagama sefofane, sefofane se se pagamisang bapagami sa kgwebo.

Fa a batla go pagama sefofane o tshwanetse gore a reke tekete ya go pagama sefofane, a tlhophe letsatsi le a tlo tsamayang ka lona, a tlhophe le nako e sefofane se tlo tlogang ka yona fa mme fa a setse a lo namela sefofane o tshwanetse go fitlhela ko difofane di tlogang ko teng. Fa a fitlha ko Nigeria o tlo tswa ko difofane di fitlhelang ko teng mme a kgone go tswa ko boemelafofaneng.

ke a e rata tiriso ya tiriso ya dibese ka gonne dibese di tsamaya ka nako, ka jalo o kgona go tlhophisa dilo tsa gago ka go itse gore o tlo tsamaya ka nako e yana mme o fitlhe ka nako e yana ko o yang.

Mathata a nkileng ka kopana le ona ka go dirisa karata eno e botlhale ke gore ka nako nngwe motšhini o o tsenyang karata mo go ona ka nako nngwe o na le go fitlhela gore ga o bereke e be nna mathata ge gore o patela yang loeto la gago.

Motho kgotsa mokgweetsi e nne mokgweetsi o o siameng ka go tsamaya a latela melao ya pharakano mo tseleng ebile bakgweetsi ba dibese ba kgona go thusa bakgweetsi ka go ba isa tirong ba fitlhe ka nako ka gonne dibese di tsamaya ka nako.

Strike-e sa dibese se ama bapagami ka gore bapagami ba tlholege go fitlha ko tirong kgotsa ba tlholege go fitlha ko tirong ka nako.

Ke nagana gore dibese di tsamaya ka nako e e rileng gore bakgweetsi ba kgone go rera maeto a bona sentle le gore ba kgone go berekisana le dipalangwa tse dingwe mo mebileng le gore gape ba kgone go laola madi a ba wa dirang sentle.

Ee nkile ka iphitlhela ke siwa ke bese e ke tlwaetseng go e namela, ke siwa ke bese ka ntlha ya gore ke sa bona nako sentle ka jalo ke ile ka tshwanela ke gore ke namele bese e e latelang eo gore ke kgone go fitlha ko tirong.

Ee go kile gwa nna le ditshupetso tsa dibese mo tikologong ya me mme tshupetso eo ya dibese e ne ya ama bapagami ka gore ba tlholege gore ba fitlhe tirong kgotsa ba fitlhe tirong ka nako.

Ee dibese ga di tsamaye mo metseng yotlhe kgotsa mo ditseleng tsa metse tsotlhe ka jalo di tsamaya mo ditseleng tse di rileng gore di kgone go fitlhelela bapagami bo botlhe ba dirisang dibese gape di kgona le gore di kopanye bapagami ba dibese le mafelo a ditiro le di-shopping center.

Koketso ya tlhwatlhwa ya bone e nkama ka gore ke tshwanetse ke bone transport-o e nngwe ya tlhwatlhwa e kwa tlase kgotsa ke fokotse maeto a me kgotsa ke patele madi ale mantsi go feta a ke tlwaetseng go a patela.

Nka lekanya ka lesome ka gonne ditlhwatlhwa tsa dibese di kwa tlase gape dibese di a tshepegala ka gonne di tsamaya ka nako gape dikotsi tsa dibese mo mebileng di dinnye tota.

Nka ikutlwa botlhoko ka gonne bese ke yone transport-o e ke e tlwaetseng ebile ke e namela ka tlhwatlhwa e ko tlase ka jalo fa di ka emisiwa ke tla tshwanela ke gore ke batle transport-o e nngwe e tshwanang le setimela kgotsa ditekisi.

Go tsamaya ka dinao ga se selo se se tlwaelegileng mo lefelong la me ka gonne bosenyi bo bontsi mo lefelong le la me ka jalo polokego ya gago ga se selo se o ka nnang le bonnete ka sona.

Ee go na le matshwao a bontshang mo go tsamayang batho ka dinao a tlhagisitse motho o tsamayang ka dinao gape go na le letshwao le bontshang mo go tsamayang .

Ke nagana gore ga go ka thapiwa balaolasephetephete ba ba ntsi mo mebileng gore batle ba kgone go laola sephetephete, seo se ka thusa go ka polokesego ya ba tsamayang ka maoto.